Luhle kakhulu usizo esilithola kubashayeli abamabhasi bayahlonipha futhi abantu, bajike futhi bahloniphe nesikhathi sabantu.

Ngasebenzisa ama-resources wokukala ukuze ngikwazi ukuba ne-fairness.

Kungayenziwa ama-shuttles a-old person friendly, kuphinde futhi kucashwe abantu abanesineke abayi-youth, abazokhona ukuthi babasize bakwazi ukuqondisisa izinto ezibhaliwe. Nezinto ekumele kuthi baziyenze mabangena ngaphakathi kuma-shuttles.

Zibapha i-support wokuthi bakhone ukusuka la bahlala khona ngesikhathi nala baya khona ngesikhathi, ziphinde futhi zibasize ey'ntweni ezifana ne-independence ukuthi uma bakhona ukungena phakathi ebhasini kube nezinto la babambezela khona. Kungabi khona esikhathini esiningi abantu ababasizayo, ziphinde futhi zibawongele nemali ngoba esikhathini esiningi izinto ezifana nawo ama-shuttles ziba nama-discount for abantu abaneminyaka emidala.

Ngafika esiteshini samabhasi ngangiyobhala i-exam, mangifika amabhasi kwathiwa ase-strike-ini sengisesiteshini sesibili kumele ukuthi ngi-connect-e ku-station esizongifisa esikolweni. Ngabe ngazithathela itekisi instead ngalinda isikhathi, ngoba futhi enye into nganginganayo kwakuyimali yokuthi ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyogibela iteksi. Ngoba esikhathini esiningi siyesithi ukufake imali phakathi kwethegi le bhasi ukuze sikwazi ukufinyelela phambili. Manje ama-emergencies afana nalawo asiwacabangi ukuthi ngelinye ilanga kuyoke kudileyiwe, noma ungakhoni ukufika ngenxa yayo leyo transportation oyisebenzisayo.

Bangayenza izinto ezifana naboma-community meetings ukuthi ba-raise-ze i-awareness, noma bayenze ama-campaigns lawa azokwazi ukuthi asize bona abantu abadala. Okanye bayenze ama-policy changes on transportations for senior citizens ukuze abantu bakwazi ukuthi baqondisise nokuthi abantu abadala in shuttles kumele baphatheke kanjani. Nokuthi yini le ekumele ukuthi bayithole uma bagibela izinto ezifana nawo ama-shuttles.

Ngingathanda ukubona isikhathi sangempela ibhasi uma lisuka liya la liya khona noma lifika la liya khona, ngathanda izinto ezifana ne-location track yebhasi leli ozosuke usebenzisa. Nama-notification alert ezifana mhlambe ibhasi makube linenkinga, noma makube la likhona lizodileya futhi anyeke lifike ngesikhathi. Nokuthi ngikhone uku-check-a ibhasi uma mhlambe ngeke lisakhona ukufika sekufike elinye, ngazi ukuthi ngiya-connect-a nelinye ibhasi kunokuthi ngilinde ibhasi engazi ukuthi liyeza noma alizi.

Ama-app azokwazi ukuthi aku-connect-e to ama-rails lawa ozobe uwasebenzisa.

Inkinga kakhulu abantu abadala basemakhaya ababhekane nawo nazo mayelana ne-transport kuba yindaba yokuthi la bagibela khona kukude kakhulu, and abaningi babo bahamba ngodondolo. Manje kuba nzima ukuthi umuntu afinyelele la kugitshelwa khona amatekisi, esinye isikhathi abanye babo baba sebahamba ngama-wheelchair, manje kungabi khona umuntu ozokwazi ukuthi abaphushe abafikile la baya khona. And esikhathini abantu bamatekisi basuke bangabi nayo nendawo yokuthi babahlalise, baphinde bahlalise futhi nama-wheelchair abo ngoba futhi badinga usizo nesineke ukuze bakhone ukuthi bagibele lezo yimoto lezo. Manje esikhathini esiningi indaba yawo lawo ma-transport lawo kube yiyo leyo ababhekane nayo.

Kulula kakhulu uma uwumuntu oqondisisayo ukufunda indaba ezifana nama-timetable because abantu abafani but for mina kulula kakhulu ngokuthi yinto esingayijwayele, ngoba ibhasi yiyo into ngangiyisebenzisa kakhulu as i-transportation yokuthi ngifike esikolweni noma emsebenzini.

Abantu bangasebenzisa izinto ezifana nabo-community transport bazi ukuthi basebenzisa imoto eyodwa kuze bafike endaweni eyodwa, mhlambe lets say abantu abayi-five basebenza ekhampanini eyi-one kungasetshenziswa itekisi ekhona ukuthi ifike lapho bazokhona ukuthi bafike wonke. Kunokuthi umuntu nomuntu asuke ekhaya asebenzisa imoto ehlukile koda babe baya endaweni eyodwa.